Ke metshameko e e le goreng motho a ka tshameka a le esi kgotsa le ditsala tsa mo inthaneteng. O ka aga botsalano ebile go nna le maikutlo a boitumelo.

Mo mafelong a le mantsi go bonagala go fokotsega ga metshameko ya setso kgotsa ya ka namana. Le fa go ntse jang metshameko ya ka namana ga ya nyelela e santse e le teng mo dikolong le ko magaeng.

Metshameko ya go tshwana le morabaraba, mmino wa setso kgotsa diketo.

Didirisiwa tsa ileketeroniki di dirile gore metshameko e nne botlhale, e nne le tshiamiso, e amogelesewe ke lefatshe lotlhe gape e agele kgaisano tse di farologaneng.

Ke metshameko e e leng goreng motho a ka e tshameka a le esi kgotsa le ditsala tsa mo inthaneteng. O ka aga botsalano gomme ke e ratela gore e dira gore motho a nne le maikutlo a boitumelo.

Gore motho a kgone go tshameka metshameko ya mo inthaneteng o tshwanetse go netefatsa gore o na le data. Metshameko ye ke itseng e tumile ke Lake of Legend gape le Fortnite gomme le Candy Crush.

Metshameko ya inthanet e ka nna monate le bosula. Mme fa o e tshameka o sa kgaotse e ka nna ya ama mmele, maikutlo le botshelo jwa letsatsi le letsatsi ka tsela e e sa siamang.

Metshameko ya inthanet e tlhoka data ka gonne e tshwanetse go golaganya sebapadi le server, go romela le go amogela tshedimosetso le go dira gore batho ba bantsi ba tshameke mmogo ka nako e le nngwe. Fa o batla go tshameka metshameko eno, o tshwanetse go nna le selelalethekeng se se tlhalefileng gomme o nne le data.

Metshameko ya mo inthaneteng e ruta bokgoni jwa botshelo, e rotloetsa tirisano mmogo fa o tshameka mo setlhopheng le go godisa maikutlo a botshelo. Gomme motho fa a sa kgone go reka data ya tlhwatlhwa ya kwa godimo, o tshwanetse go lebelela gore ke e feng ya tlhwatlhwa ya ko tlase gape le go netefatsa gore o reka data e e tlo nnang sebaka se se telele.

E ruta go aga botsalano, e rotloetsa tirisanommogo ebile e tlisa lethabo mo matshelong a rona. Segologolo metshameko eno e ne e se teng ka gonne go ne go sena diselelalethekeng tse di tlhalefileng tsa go tshwana le tsa gompieno.

Go tlhokafala mo mmeleng, go tlwaela, go senyega ga nako, go arogana le batho kgotsi ya polokego ya inthanete. O tshwanetse go netefatsa gore go na le nako eo o tshamekang metshameko eo, o seke wa dira metshameko eo botshelo jwa gago bo botlhe.

Bontsi ba batho ba kwa magaeng o ka fitlhela le gore ga ba kgone go reka data kgotsa ba sokodisa ke network. Metshameko ya mo inthaneteng e e leng bonolo gore mang le mang a ka e fitlhela, ke metshameko eo e sa tlhokeng data gore o ka e tshameka, ke metshameko ya go itlosa bodutu go tshwana le bo Candy Crush.

Nka bopa motshameko yo e leng goreng o tlo thusa bana ka tsa sekolo ebile e nne motshameko ka nako e e le nngwe. Selo se se tlhokang go fetoga ka metshameko e, ke gore e seke ya dirisa data e ntsi ka gonne re le batho ga re lekane.

Dikotsi tsa metshameko ya se ileketeroniki di ka ama mmele, maikutlo, madi le di kamamelo tsa loago. Ka jalo go botlhokwa gore batshameki ba nne le tlhokomelo gore ba e tshameka jang metshameko eno. Gomme dikotsi tsa metshameko ya inthanete di farologane thata le metshameko ya setso ka gonne metshameko ya setso e ka tshwantshiwa le gore motho a kgone go itekanela mo botshelong. Batshameki ba Esports ba tshwanetse go netefatsa gore ga ba tshameke metshameko eno sebaka se se telele ebile ga ba e tshameke letsatsi le lengwe le le lengwe.